Ke tlo palama dibese hobane kele tjena hake rate mokgwa o batho ba di-taxi ba kgannang ka teng. Ha o tsoha o palama tekesi, tekesi ya teng o kganna e kareng wena o ile wa mo kopa hore ke kopa kajeko lenana o leke ho mpolaya. Ha ele bese ke bona e le yona e bohlokwa.

Ha basadi ba ka kenywa kgwebong ena ya ditekesi, otla bona ho tlaba le batho ba ba ngata ba di palamang. Hane hotswa ho nna, ke bona basadi ba kganna betere ho feta batho babo ntate. Hobane batho babo ntate ke batho ba dula ba tatile. Batho babo mme ha ba tate o kganna a ntse a hopola hore re tlamehile a tjhaise aye hae, batho batho ba ratang.

Ke rata hoseng mara e seng hoseng haholo hobane hoseng haholo o le ho sephethephethe. E feela kamora hora ya borobong, ho betere. Ha hona batho ba bangata ba batlang ho tsamaya ka ditekesi hobane se ba le mesebetsing.

Ho kgutlela morao ha o no thusa ka letho tlamehile kaofela tjhelete e kgutlele morao. Re bone e kgutlela e ngwe le engwe hore re tla ke re tsebe ho bona hore ke mang a sa patalang.

A re hloka hore nako e kgolo le e nyane mokganni a eme mo garage, re tleke re tsebe ho kgona ho sebedisa ho thola metsi, le ho ikotlolla le ho thola se yang ka maleng. Hobane ho tloha polekeng e one o tsamaya nako e telele, o sa eme e tloba bothata.

Nka se re letho ho mokganni. Ke tla ipuela le yena o a lahlileng makgapetla. Ke mmotse hore o ka thaba wena ha batho ba katla le lapeng la hao be ba lahlela di lo fatshe. Hobane lekgapetla leo o ka le tshwara, o emele ho fihlela ho theoha, be ole lahla.

Ke tla mmolella nnete hore ne ke sa tsebe ha ke ne ke tsebile nkebe ke rekile. E feela ha ebe ke na le yona tjhelete eo ke tla ke tla e ntsha ha e le siyo, ke tla kopa thuso.

Ke ne ke tshohile hobane ke ne ke qala ho palama. Ke ipotsa hore nka se lemale na.

Thabetse e fela hono kgonahala hore nka thola e latelang, ke tseba hore le ha nka thola, ke tlo fihla late moo ke yang.

Hore o palama Nyathi kapa Quantum, ho salang di le pedi, di tlo fihlisa ka nako, o bolokehile.

Eya ke e mong wa ba wa batho ba neng ba hana hobane ene e tura. Ene ha o tlo bala matsatsi ao a tsamayang tlamehile o patale petrol. O tlo patala ho ya moo o yang.

Ke kopa le nthuseng hobane ke sile koloi ya ka e le mona fela ha ke e bone. Ke mang a ka nthusang ke mang o tlameileng re mo bitse a tlo re thusa. Ke se ke tjwetsitse le ba tracker hore bae shebe hore e mo kae.